Ezona nzuzo zokusebenzisa iinkonzo ze-e-hailing zifana nokuba awufane ulinde xesha lide umzekelo ulinde imoto igcwale. Oyibizileyo ithatha wena noba nguwe wedwa ikuse apho ufuna ukuya khona ngelo xesha eteksini uzayilinda kuzawunyanzeleka uyilinde iqale igcwale nokuba ungxame kangakanani na. Nanko ke umahluko kwaye yeyona nzuzo leyo ebalaseleyo ngokusebenzisa i-e-hailing.

Xa ndinoba nawo amandla okuba naso isandla ekuthinteleni le ngxaki ndingazama ngandlela zonke okokuba udushe olunxulumelene neetekisi xa zisilwa zona noba leliphi icala eliyiqalileyo abo balwileyo noba nabo babuyiseleyo kuzawunyanzeleka bagwetywe ngokulingana kwaye isigwebo sabo singalinge sibe ngeminyaka engaphantsi kweminyaka elishumi. Abakhweli bona xa bonzakele umphathi weteksi kuyawunyanzeleka uba kukho abaswelekelweyo abangcwabe. Uba kukho abonzakeleyo abakhathalele abakhathalalele neentsapho zabo de balulame babuye babe semandleni ngoba baqhubekeke futhi bakwazi ukwenza laa nzuzo bebekade beyenza phambi koba bonzakale ngenxa yeteksi.

Kwakhe kwakho ixesha apho iiteksi zaye zaqhankqalaza oonoteksi bengavani bona bodwa. Apho into eyaye yenzeka kwavalelwa uba kungabikho kwateksi ezingenayo ekuhlaleni. Ngentlahla mna ndaye umsebenzi endandiphangela kuwo ndiphangela apha ekuhlaleni ndingengomkhweli. Kodwa ndandibukela kukho abantu abamise ngeemoto kanti zii-owner noodrayiva bazojonga uba akho teksi na izawungena na ukwenzela bazawuxabana kakhulu nodrayiva kwaye yenzeka loo nto, babe babetha abanye oodrayiva bajike. Abantu kwaye kwanyanzeleka batsalele iminxeba emisebenzini yabo bachaze uba abazukwazi ukuphangela namhlanje ngenxa yesi sehlo. Babakhona ke abaye babe nentlahla zafika iimoto zenkampani zazobathatha kodwa unintsi lwabantu zange liphangele loo mini.

Mna eyona indlela ndinothanda ukuthi ndiqhube kuyo yindlela esuka apha eKhayelitsha iye edolophini ngoba yeyona ndlela inabakhweli abaninzi. Ngoko ke imali ikho kuleyana indlela. Nto nje kwelam icala kunganyanzeleka ndiqinisekise ukuba imoto endihamba ngayo ihlala isendlini ayinayo ingxaki, ngoko iitrafikhi zininzi kakhulu kulaa ndlela. Kodwa ke imali yona ikhona kulaa ndlela kakhulu.

Ndingacela okokuba bahambe bayocela esipoliseni uba kuvulwe i-police station ekufuphi kakhulu kunerenki yeeteksi khona ukuze noba ngubani ocinga ukuzobahlasela kwezi ngxaki zihlale zihlale zivele zeeteksi kungabi lula kwaye nathi bakhweli sizawutsho sikwazi ukuthembela uba singakhwela eziteksini zabo.

Umkhweli xa ezawuhamba aye kwamanye amazwe ngenqwelomoya kuyanyanzeleka kuqala impahla yakhe ihloliwe kwaye naye ehloliwe. Ngoko ke kumele konke oko awenze ngendlela kwaye angakhweli nje nayiphi inqwelomoya. Funeka akhwele kwinqwelomoya ekumele uba ukhwela kuyo ngexesha ekumele uba ukhwela ngalo kwaye ahlale kwindawo efanele uba uhlala kuyo, kwenzela kungazubakho kubhideka neengxaki phambili ekuhambeni kwexesha.

Ewe, ukhuseleko luye luye yingxaki xa ndihamba ngebhayisekile ngoba ingxaki yezona ezimaileyo apho ndihlala khona zimbini. Eyokuqala, kukhuthuzwa xa ungumntu oqhuba ibhayisekile kulula kakhulu uba ukhuthuzwe ngootsotsi. Okwesibini, ukutshayiswa ziimoto mhlawumbi eqhutywa ngumntu ophantsi kweempembelelo okanye umntu oqhuba nje ukungakhathali. Zezona ngxaki ezo ndiye ndizigade xa ndiqhuba ibhayisekile apha ekuhlaleni.

Xa ndibona ukuba ibhasi ayizulenza ixesha namhlanje kuyawunyanzeleka mna ndihambe esikhululweni sokukhwela ibhasi. Ngoko yenze ndiqiniseke ukuba ndifika indawo eneeteksi khona ukuze ndikhawuleze ndiyofika emsebenzini kwaye ndiqinisekise ukuba ndiyabatsalela umnxeba emsebenzini ndibaxelele ukuba ixesha ndingangalenzi ngenxa yesizathu sokuba ibhasi yam ayifikanga ngexesha namhlanje. Ngoko ke ndiyawuthatha iteksi namhlanje endleleni yoba ndikhwele ibhasi. Ngoko ke kukhona ukuba ndingangalenzi ixesha, basele bendixolela kuloo meko.